Mefuta ya dithibela pelehi ka ke tlo hlalosa ka metuta e mebedi fela ho na le enana e bitswang , e thusa ka ho thibela pelehi hore batho ba ba se ka etsa bana, mme abe rena le tsena tse bitswang dikgohlopo ka sekgowa, ba reke di-condom ka Senyesemane mme le tsona di thusa ka ho thibela pelehi hobane ka nako ya thobalano, di a sireletsa le tsona ebile di thusa le ka ho thibela phamokate.

Motjha a leng maemong ana a bileng mokgatjhane a sa rerisa nna nka mo eletsa ka hore haebe a utlwa hore o mmeleng aye diphuputsong tsa mmuso, ba tla mo thusa batho ba mmuso ba tla mo thusa ka ho ntsha mpa, ba tla mo fa dintho tse hlokolosi hore a ntshe mpa, mme ba tla moo ba tla nne ba shebe hore bophelo ba hae ntse bo tsamaya hantle ka mora ho ntsha mpa eo.

Kotsi ya mmele o moholo ke hore mafu a mangata a tla mmeleng atla ha bobebe ho kena mmeleng o mo haholo ebile mafu a mangata a ratang mafura jwale a kena ha bobebe mafureng ao a mmele o moholo.

Ho a etsahala hore moimana a tshwaetse ngwana, empa hona le hore a se ke a mo tshwaetsa. Haebe moimana o nwa dipidisi tsena tse ho thweng ke ARVS tse thibelang hore tshwaetso ya kokwanahloko ena ya phamokate e se ke ya ata ngwana hana ho ba le o ka etsahala hore a se ke a tshwaetseha, empa ha moimana a tshwerwe ke kokwanahloko ena a ba sa ihlokomele ho ata wa teng ha ba bangata mme e ka qetelletse o tshwaeditse ngwana.

Basadi ba ka ho na le tsela tse ngata tsa tseo ba ka di etsang hore ba thibele pelei mme ha se kgothatso ya ka ya hore ke ba ke ba kgothatse hore ba tlohele ho nwa dithibela pelei tsena mme di na le mefuta. Haeba hona ena na ha e o tshware hantle. Ke tla re mohlala haebe di tsena tsa dipidisi a di o tshware hantle, o ka nna fetolela ho tse ding wa hlaba bo depo, wa hlaba le bo dinale tse thibelang hore o se ka ba le o se ka ba moimana mme dithibela pelehi tsena o ka di fumana tleliniking e haufi le motse wa moo o dulang teng, mme keletso o tla e fumana. manese eng a motse oo.

Motho o hlanyang ke motho a nang le bofokodi ba kelello mme kelello ya hae ya sebetsa yona mare ha e sebetse ka nepo jwalo ka tsa batho ba bang, mme motho o hlanyang o kgona ho bona hore ntho e mpe le ntho e ntle ke efe e mpe, ke ntho efe e ntle. Empa feela bothata ba hae bole ka hara kelello, o na le bothata ba kelello ke motho o.

Nna maikutlo a ka o di hlahisweng tse hlwekisang bo madi maikutlo a ka ke hore batho ha ba ikutlwa ba sa ikutlwe hantle, ba etele ditleliniki tseo tse haufinyana kapa tsona dipetlele mme thuso ba tla e fumana moo. Hobane nakong ya kajeno batho se ba iketsetsa dintho tsa bona, se ba iketsetsa dintho tsa bona, mme batho ba di reka, mme tse ding di ya ba kodisa. Jwale ha ho sa tsebahale hore tse hantle le tse seng hantle, ke dihlahiswa tse hantle le tse seng hantle.

Bana ba na le ditokelo tsa hore ha ba kula, ba fumane thuso sepetlele, mme ho potlakelwe ho thusiwa bone hobane mafu a mangata a bane ke ho fellwa ke moya, mme ho potlakela ho thusiwa bana mme ba fuwe dijo, ho ba le sepetlele le boroko hore ba robale ba be le bophelo bo batsi.

Ntatemoholo wa ka a se a fokola kelellong ke tlo mo thusa hobane o tla be a kelello e tla be e fokola mme o tla be a hloka thuso ya rona. Hobane ho na le ntho tse a tlo di batlang tse re hlokang, ebile ke tla be ke tlo mo mamela hantle, nna ke tla ikopanya tsa ka kelellong ya ka hore motho enwa o batla eng, o hloka thuso ka eng ke kgone ho mo thusa jwang haeba o batla thuso ka ho tsamaisa tsela, ke tla mo thusa ho tsamaya tsela eo.

Nna ha ke le maemong a jwalo, ke ka kopa motho o tse ke bua le yena ka nako eo a kope bakganni ba di-ambulance ha ba fihla a potlakele mona kotsing, kapa ke ka founela dipetlele tse ding kapa tsona ditleliniki tse haufi hore ba potlakele mona kotsing ena haebe ba na le di-ambulance.

Nna ke bona mohlolo oo wa ho fellwa ke meriana dipetlele ol o bakwa ke batho ba sebetsang dipetlele moo kapa ba okametseng dipetlele tseo. Hobane ba tlisa meriana e sa ananelang batho, mme ba shebile hore ba nke tjhelete ya ho reka meriana, ba e kenye dipokothong tsa bona, ba kwale mabaka a bone ka tjhelete ya ho thusa setjhaba.

Ho bohlokwa haholo hore ditleliniki tsena tse tsamayang tsa mmuso di finyelle mekhukhung, hobane batho ba mekhukhu ha ba fumane ditshebetso tse tshwanang le tsa batho ba dulang metseng e hantle hobane tse ding tsa dintho tsa batho ba dulang mekhukhu. Ho na le di-ambulance tse sa keneng mo mekhukhung moo mo batho ba dulang ho tla lata bakudi hobane ditsela tsa mekhukhung moo ha di hantle mme a di-ambulance. Tsena tse tsamayang tsena tse tsamayang tsena tsa ditleliniki di ka etela haufinyana le mekhukhu. Baahi ba dulang mekhukhung eo ba tla kgona ho tla le bona, ba tlisa bakudi ba bona.

Nna ha ke kula ke kopantsha moriana wa ha ke kopanye meriana, ke nwa feela wa sekgowa mme bongata ba batho bona ba enwa ya sekgowa le ya Sesotho. Mara nna ho nna ke nwa wa sekgowa mme ke bona wa nthusa ha ke e kopanya, ke dieha ho thuseha. Tshwanetse ke nwe jwang ha ke nwa wa Sesotho, ke nwa wa Sesotho mme ha ke nwa wa sekgowa ke nwe wa sekgowa. Ke se ke ka e kopanya.

Nna ke bona batjha ba sebedise dithibela pelehi tsa sekgowa, hobane tsa sekgowa di tswa dikantorong tse kgolo mme di ba ile ba di sheba hore na di a sebetsa, di a thusa kapa jwang mme tsa Sesotho ha ke nahane hore di se di sebetsa hakalo hore di thuse mare nna ke eletsa batjha hore ba sebedise tsena tsa sekgowa.